Ngingaklama isici esihle esizobhalwa ngolimu lomuntu alisebenzisayo ekhaya. Lesi sici lesi sizobe sisebenza futhi sisiza nabangakhoni ukubona.

Ukuze ngifake izithameli zami ezingxoxweni zami, kuyomele ukuthi njalo uma ngikhuluma ngingathathi hlangothi, ngifike ngilalele abanye abasesayidini noma abesesandleni sokudla ngiphinde ngilalele abanye abasesandleni sobunxele. Bese ngikhuluma nabo nje bobabili kahle ukuze kuzojabula wonke umuntu.

Abagqugquzeli bezinkundla zokuxhumana abayiphathi kahle impilo yabo, ngoba bagcina sebenza izinto abangazithandi bona kodwa befuna ukujabulisa abalandeli babo. Lokho kuzobalethela ukhwantalala.

Into angasiza ukuze abantu bakwazi kahle ukusebenza ukuthi benze opopayi kuleyo trend leyo efundisayo mayelana nokushayela, kanye nokusiza abanye ngezimo zeziphuthumayo.

Idili loxhaso elinemali eningi ngingalisiza ngokuthi ngifundise abantu ukushayela, uma ngifundisa abantu ukushayela ngizobe ngingakhethile, ngisiza abangaboni kanye nabangezwa ngokuthi ngibafakele imishini yabo ezobasiza.

Izingqikithi, izinhlobo noma izindlela engingaxoxa ngazo engingaphinde ngisebenzise zona ukuze ngixhumane nezithameli zami ukuthi ngazi izinto abazidingayo futhi nento abathanda ukuyilalela ngesikhathi esithile.

Amanye amasu angasebenza ukuze kuhlonzwe abantu abayizixhanguxhangu futhi abangaziphethe kahle ku-inthanethi ukuthi siba-report-e ku-W W W dot BCCSA dot C O dot Z A, ikhona la singa khona khona ukuba-report-a.

Izinto ezenza ukuthi sikhumbule izingoma ezithile ezakudala ingoba kwakukhona izigameko ezazenzeka ngaleso sikhathi, njengokuthi sikhumbula izingoma zo-Shakira ezaduma ngo-twenty-ten ngesikhathi se-world cup.

Ukufakwa kocingo kwasiza, kwayishintsha futhi impilo yabantu, ngoba umuntu usuyakwazi ukukhuluma naye engaphesheya kwezilwandle, futhi kwenza kube lula ukuthi sazi ukuthi emphakathini kwenzakalani.

Gogo, inzuzo yama-smartphone ukuthi uyakhona ukukhuluma nomuntu ole phesheya kwezilwandle. Ukhulume naye ube umbhekile. Lokho kubizwa ngokuthi i-video call. Futhi-ke gogo i-smartphone uyakhona ukuthi ube naso usifake ekhukhwini, sikubheke ukuthi uhambe imiloba emingakanani, ama-smart steps.

Mina emphakathini wangakithi ngingenza idivayisi ezokwazi ukuthi sazi sonke ukuthi usuku lamhlanje la manzi. Uma sithola ukuthi amanzi ayaphuma, sibheke nokuthi ikuphi la angaphumi khona ukuze sizokwazi ukuthi sinelisane njengomphakathi.

Izinzuzo zokusebenzisa ama-device ahlakaniphile ukuqapha futhi nokuphatha umsebenzi wezinsuku zonke ukuthi enze impilo yethu ibe lula, njenge-Apple Watch. I-Apple Watch iyasiza noma ufake izingubo emshinini ngoba uyakwazi ukuyisetha isikhathi ukuthi ikutshele mase kufanele uyokhipha iy'ngubo emshinini.

Ngingathanda ukuthi ngizwe i-album-u ka-Limit Nala, le asanda kuyikhipha ngo-year twenty, twenty-five, ngoba usanda kuba nedumela ngesonto elidlule ewina itekisi futhi uyathandeka.

Ngingazihlanganisa ngokuthi ngifake izingoma ezithandwayo futhi ezaziwayo khona wonke umuntu ezoba nawo umuzwa wokujabula uma ngabe ejima.

Nomlingani wami singakhona ukuthi sixhumene nabantu basekhaya ngokuthi sikhulume kuma-imeyili, siphinde sikhulume ku-WhatsApp. U-WhatsApp uzobe usebenzisa i-Wi-Fi.

Izindlela zokuthola umculo omusha kanye nezinhlobo ezintsha ukuthi ujoyine u-Spotify. U-Spotify iwona indlela entsha yokuthola umculo waseNingizimu Afrika kanye nowaphesheya.

Uma ngabe ngihambile ngiye eholidini, into engingayisebenzisa kakhulu ukuthi ngifake izithombe ku-Facebook. Uma ngabe ngifake izithombe izona ezizochaza kakhulu zichaze ukuthi ngikuphi, futhi ngilijabulele nohambo lwami.